Ee, ndi ṋama ya kholomo, ṋama ya nonga dza kholomo ine u a kona u ita mukoki u itela uri i si ṱavhanye yo tshinyala i kone u ḽiwa nga murahu, u i vhulunge for uri i kone u ḽiwa nga murahu, kana i ḽiwe for tshifhinga tshilapfhu arali u sina zwirothodzi zwikwatudzi.

Ee, ndi ngoho i ya thusa kha u vhulunga na u itela uri mitshelo yo raloho yo pangiwa kha dzi thini i ya kona u fhedza tshifhinga tshilapfhu i sa khou tshinyala, i sa khou tou ḽiwa tshifhinga tshetsho i tshi khou ḽiwa nga vhuya wa kona u i vheya for tshifhinga tshilapfhu ya dzula i sa khou ḽiwa tshifhinga tshetsho ya ya ḽiwa nga vhuya ya dovha ya vha i tshi kha ḓi kona u ḽea .

Ndimo ya Rooibos i na vhundeme vhuhulusa fhano kha shango ḽa Afurika Tshipembe saizwi u lima ha Rooibos fhano South Africa hu kha shango ḽa Afurika Tshipembe hu tshi kona u sapota miṱa minzhi ya vhathu vhane vha khou shuma dzi dzibulasini dza u lima tie yeneyo, ya dovha ya i shela mulenzhe kha ikonomi ya fhano South Africa nga tshipi.

Ee, ndi nga ya u vhudzisa kha vho rabulasi vhane vha shuma nga maṱamaṱisi, ndi vhudzise uri zwi tshimbilisahani, a ṱavhiwa nga khalaṅwaha ifhio, nahone a ṱavhiwa nga nḓilaḓe, ndi vhona unga ndi hone hune ndi nga wana thuso nga vhuḓalo uri maṱamaṱisi a, a ṱavhiwa nga khalaṅwaha ufhio, nahone a ṱavhiwa nga nḓila ḓe, nahone kha bulege dzi re na weather ya.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a thome a ṱole uri mbeu yawe a yo ngo fheṱiwa husi nga murahu ha musi vha tshi thoma u i ṱavha u itela uri ho novha .

Ee, ndi zwimela zwi nonga vho spinach, na mutshaina, ndi zwimelwa zwine a zwi, a zwi ṱavhiwi, a zwi limiwi a zwi limiwi.

Ee, mabulasi maṱuku a vha na khaedu nzhi kha mabulasi mahulwane sa izwi mabulasi maṱuku a tshi vha na khaedu ya zwishumiswa zwingaho zwine, zwingaho zwa u sheledza, i manyoro, na zwiṅwe zwinzhi. Mabulasi maṱuku nga u vha na vhukonḓi ha u zwi swikelela, na maṱereṱe, na magandakanda a u lima.

Ndi vhona unga vha nga vhuyelwa zwinzhisa sa izwi vha tshi tou vha na minzhi ya zwimela zwine zwi a tea u ḽiwa nga vhathu, na zwi sa ḽiwiho nga vhathu, vha dovha vha wana dzipfhushi khazwo nga nḓila yowaho husina mbadelo dzo kalulaho.

Ee, ndi zwiimiswa zwi nonga vho kha vhaswa kha vhulimi, na tshiimiswa tshi no pfhi vhaswa kha vhulimi.

Mushumo wa maafukhada u nga ḓivha u ḽa vhurotho, or u ita zwibveledzwa zwinonga zwiḓolo, na vho mapfhura, na zwiṅwe zwinzhi.

Ndi vhona zwi tshi khwaṱhisa vhushaka ha muṱa nga nḓila ya uri zwi a kuvhangana vhathu, ha vha musi hu tshi khou shumiwa hu tshi khou haseledziwa ano na aḽa, zwa ita uri vhathu vha ḓivhane khwine, na u dovha u u pfha vhupfhiwa ha muṅwe khwiṋe.

Zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi zwi a thusa vhukuma sa izwi zwi tshi ita uri mushumo u leluwe, ende u ite mushumo munzhi nga tshifhinga tshithihi une wo vha u tshi nga vha wo itiwa nga vhathu vhanzhi, ngeno mutshini u tshi nga kona u ita nga tshifhinga tshiṱuku hu tshi khou langiwa fhedzi mi, khamusi nga muthu muthihi. Tsumbo dza zwishumiswa zwine zwi nga shumisiwa, zwishumiswa zwinonga zwo she.

Ndi vhona zwi songo fanela na luthihi, zwiḽiwa zwi tea u vha kha mutengo wo linganelaho u itela zwi kono u swikeleliwa nga nnyi na nnyi.

Ee, zwi kwama ndimo nga nḓila i si ya vhuḓi sa izwi vharengi vha tshi ḓo kolonwa u renga, zwa ita uri bindu ḽa zwa vhulimi ḽi si tsha tshimbila nga nḓila yone.

Ndi vhona unga khaedu iyo i nga tandululea arali ha dzulwa fhasi na vho rabulasi, na vhashumi vha bulasini, ha waniwa thandululo ya uri vha nga kona u fhiwa tshelede nngafhani ine i nga kona u eḓana miṱa yavho, na uri i kone u vha tshilisa u fhirisa u vha holela masheleni a fhasisa ane a ba a vha a balelwa uri vha kone u tshila sa vhaṅwe.

Ee, zwi ya hayeliwa hutovhani uri vhunzhi hazwo a zwi khou hayeliwa lune zwi khou kona u ṱhaselwa nga malwadze a ngaho vho khwanḓa na mulomo.

Ndi vhona zwi khombo vhukuma sa izwi muthu a sinaho tshenzhemo na zwithu zwo raloho a tshi nga fhedzisa a tshi nga fhedzisela a tshi khou vhaisa kholomo, or u i vhulaya, or khatha nga nḓila i si yone i ne a ḓo, ya ḓo sala i na malwadze maṅwe.

Ee, mishonga i ngaho ya u ṱhavhela, ya u hayela malwadze a fanaho na khwanḓa na mulomo, ndi yone ya ndeme saizwi u vho vhulwadze hu vhone, vhu hone vhune ha khou dina vhukuma kha zwifuwo zwa ngeno hayani.

U tikedza miṱa iyo nga nḓila ya vhuḓi nga sa izwi vha tshi kona u ḓi itela masheleni a u ḓi tshidza na miṱa yavho.

Ndi vhona unga zwi nga vha zwithu zwo leluwaho saizwi musalauno ho no vha na nḓila nnzhi dza vhudavhidzani, zwi nga ḓivha kha u vhudavhidzana ha nnyi na nnyi, kana u founela kana u ḓi tou rumela muthu ane a nga ya vhukuma.

Ee, ndi a i ḓivha, i a shumiswa kha u ita zwiḓoloḓolo, ya dovha hafhu ya shumiswa na kha u ḽa sa mutshelo, ee ndo no i shumisa.

Musi ni tshi khou endedza miroho nga moḓoro ni tea u vhona uri moḓoro waṋu wo kuna hune na khou vhea hone iyo miroho, na dovha hafhu na i fara nga nḓila ine a i nga ḓo tshikafhadza miroho, ni tea u vha ni na zwanḓa zwo kunaho u fara iyo muroho sa izwi i tshi khou ḓo u rengiselwa vhaṅwe vhathu vha dovha hafhu vha i ḽa.

Ee, zwi khombo, zwi nga dovha hafhu zwa u vhangela na malwadze.

Ndi nga vha tholela muthu ane a nga kona u vha gudisa, na u vha ṋea nḓivho nnzhi ngaha zwine vha khou shuma ngazwo, na mishonga ya u hayela, na zwiṅwe zwinzhi zwi yelanaho na kushumele kwa bulasini.

Vha tikedza ikonomi nga u lima zwiliṅwa, vha dovha hafhu vha rengisa kha mavhengele apo mahulwane, zwine zwa vha ita uri vha kone u dovha hafhu vha thola na vhashumi, na vhashumi vhane vha vha vhadzulapo vha hanefho tsini, zwa ita ikonomi i vhe i khou aluwa.

Ndi vhonaha zwi zwa ndeme sa izwi zwinwiwa zwi no nga dziwaini hu zwithu zwine zwa vha na vhubindudzi vhunzhi kha ḽino ḽa sa, ḽa Afurika Tshipembe, zwa dovha hafhu zwa gonyisa ikonomi nga tshikhala tshihulu fhano sa, , fhano Afurika Tshipembe.

Ee, kha, khavhishi i a shuma kha u ita dzi saḽadi, ha dovha hafhu na u i bika muroho.

Ee, ndi ndimo ya miroho i nonga vho khavhishi, spinach, mutshaini, vho maṱamaṱisi, na miṅwe minzhi.

uri tshifhingani tshiḓaho a laedze vhashumi vhawe uri vha si ṱanganyise mitshelo yo waho na ine yo tou fuliwa i kha ḓi vha ya vhuḓi, sa izwi miṅwe i ḓovha i si ya vhuḓi miṅwe ya vha i ya vhuḓi, zwa khakhisa kha kubveledzele kwa mitshelo yawe na kurengisele kwayo.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri u vhulunga maḓi, maḓi a mvula a vha a maḓi o kunaho.

Zwine wa tea u zwi ita ndi u dzi valela fhethu ho kunaho wa kona u dzi fha zwiḽiwa nga nḓila yeneyo.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou i nwa waini, tshenzhemo yanga ndi ya uri ndo mbo ḓi bvelelwa nga nḓila ya u.

Ee, ndi nga vhidza muṱangano wa vhabebi u itela u vha ḓivhadza nga ha mveledziso ya vhana musi vha tshe vhaṱuku u itela u vha na vho rabulasi.

Ee, ndi malwadze a no nga a khwanḓa na mulomo.

Khaedu dzi nonga u sa vha na zwiko zwinzhi zwa u vhulunga maḓi.

Ndi ḓivha nḓila i ne ya vha ya u hayela zwifuwo, ha dovha hafhu ha vha na ya u isa zwifuwo zwi nonga kholomo dipeni.

Ndi vhona hu tshi nga tea u tou dzharaṱeliwa vhathu fhethu afho, hu u itela uri hu songo sokou dzheniwa hu tshi bva, hu tshi bviwa u itela uri mavu a vhe o tsireledzea kha u vha .

Ndi vhona hu nḓila ya kukaṋele mitshelo iyo, u kaṋa mitshelo zwi na nḓila yazwo a hu suku kaṋiwa nga nḓila ine wa funa ngayo, u tea u kaṋa nga nḓila dzo teaho dza u kaṋa mitshelo.